Urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhampani zeembhesi nazikhuphula intengo yabakhweli. Lokhu ngikutjhiswa kukuthi inengi labantu abakhwela iinthuthi zomphakathi, babantu abangasebenzi imisebenzi esezingeni eliphezulu. Inengi labo lisebenza emakhitjhini namkha emateyinini. Yeke urhulumende kufanele asize abakhweli bangabhadeliswa intengo ephezu kwamandlabo.

Okungenziwa mphakathi ukusiza ngokuthuthukisa iinkhwelo zama-Bolt. Kubawa umNyango weZeenthuthi ukuthi uvumele ukusabalaliswa kweenkoloyi ezibizwa ngama-app lezi. Lokhu kuzokusiza imiphakathi ukuthi ibe neenthuthi ezaneleko, umuntu akghone ukuzikhethela yena ukuthi ufuna ukukhamba ngasiphi isithuthi.

Abatjhayeli bamathraga umtjhapho abawenzako kanengi, mtjhapho wokutjhayela ngebelo eliphezulu. Lokhu kuba yingozi khulu ngoba kanengi haye balayitjhe ipahla ebudisi nekwenza bona kube nobungozi bokuthi kungaba khona ingozi eyenzekako.

Abogogo nenge bangabekelwa intengo yabo yabantu esele basemnyakeni yobudala, ukuthi babhadeliswe yona ukukhwela iinthuthi zomphakathi, khulukhulu iinthuthi ezilawulwa ngurhulumende ezifana neembhesi. Lokhu kuzokusiza khulu, njengombana kanengi abobankhulu nabogogo kuba ngibo abatlhogomela amakhaya, lokhu kungabasiza ukonga imali.

Akukaphephi bona umtjhayeli wetrogo akhambe ibanga elide atjhayela ayedwa, okufanele kwenziwe mtjhayeli wetrogo nakakhamba yedwa kukuthi akhambe aphumula endleleni, ngemva kokutjhayela ibanga elide. Namkha okhunye okungenziwa ziinkhampani zamatrogo, kukuthi zivumele abatjhayeli ukuthi bakhambe bababili bamukezana endleleni.

Engingakuthandiko ngeenthuthi ezibizwa ngama-app ama-Bolt namkha ama-Uber, livikeleko lethu njengabakhweli. Kanengi abatjhayelaba kuba babantu esingabaziko nokuyinto ekhuphula ubungozi bokuthi umuntu angathunjwa namkha akatwe namkha asahlelwe. Ivikeleko lethu njengabakhweli libonakala lisebungozini. Isifiso sami kukuthi amahlelo afana nala angathuthukiswa, urhulumende naye kube khona akwenzako ukuqinisekisa ivikeleko labakhweli.

Iimbhesi ezithutha abakhweli ezibasusa eendaweni zemakhaya namkha emaloktjhini abasebenzela emadorobheni, zanele kanengi, njengombana kanengi kuba khona iinthuthi ezihlukeneko iinthuthi ezifana namateksi, iimbhesi zibonakala zandile kunye neentimela. Abakhweli kuba ngibo abazikhethelako ukuthi bafuna ukusebenzisa siphi isithuthi somphakathi.

Mkhulukhulu umonakalo otjhiywa mathraga phezu kweenkontiri, njengombana amathraga alayitjha ipahla ona imithangalasisekelo yendlela. Njengombana kanengi alayitjha ipahla ebudisi.

Kanengi abantu bengubo kuba ngibo abakhahlunyezwako namkha bazithole basebungozini bokukhahlunyezwa, nabasebenzisa iinthuthi ezifana nabo-Uber. Lokhu kubangelwa kukuthi kanengi nawubawa isikhweli esifana ne-Uber bona size sizokuthatha, umtjhayeli ozako ozokulanda kuba mumuntu ongamaziko nokuyingozi namkha kuyinto engabanga ubungozi njengombana umuntu angenza nanyana yini ukukhahlumeza umuntu wengubo.

Amathraga athutha ipahla akhamba endleleni i-N one, anomthelela omuhle khulu emnothweni welizweli. Lokhu kuliqiniso, njengombana ipahla ekhanjiswa isuswa eSewula Afrikhapha isiwa emazweni wangaphandle, angenisa imali ofukula umnotho welizweli.

Indlela abatjhayeli bamathraga abangazisebenzisa ukuqinisekisa ivikeleko labo, kusebenzisa amathraga anamakhemere phakathi. Lokhu kuzokusiza ukuvikela namkha ukuthula ubufakazi nenge badlelezelwa. Lokhu kuzokuqinisa amajima wevikeleko ebatjhayeleni bamathraga.

Ukwehlisela abantu abasemnyakeni yobudala abogogo namkha abobamkhulu intengo yokukhwela iinthuthi zomphakathi. Kubabawa bona balethe abomazisi babo nabazitlolisela ukuthenga amathikithi namkha ukugcwalisa amakarida wokukhwela iimbhesi.

Kanengi iimbhesi ziyalinga ukufikisa abakhweli emisebenzini yabo ngesikhathi. Lokhu kunjengombana iimbhesi ezinengi zikhamba qobe-iri, kanti zinesikhathi esibekelwe sona ukuthi kufanele zifike ngaso emadrobheni.

Izehlakalo zokusahlelwa kwabatjhayeli bamatraga, zingaphungulwa ngokuthi kuqinisekiswe ivikeleko eendleleni. Khulukhulu iindlela ezikulu. Lokhu kungenziwa ngokuthi kube khona amakhemera eendleleni, aqinisekisa ukuthi kuba nevikeleko lokugadangisa yoke into eyenzekako.

Urhulumende kufanele atjheje abatjhayeli bama-Uber namkha ama-Bolt, ngokubanikela isekelo. Ngokuthi bavunyelwe ukuthi bazitlolise. Lokho kuzobenza ukuthi nabazitlolisileko ngaphasi korhulumende, bakghone ukusebenza ngendlela efaneleko nokufumana ivikeleko eliqinisekisiweko.

Amathraga athutha ipahla atjhayelisa ezinye iinkoloyi kabuhlungu eendleleni ezikulu ezifana ne-N one. Kanti lokhu kwenza isiminyaminya ngakwesinye isikhathi. Kwanga amatrogo angavunyelwa bona nakalayitjhe ipahla, akhambe ebusuku kwaphela.

Iintjhijilo abakhweli beembhesi abahlangabezana nazo hlangana nazo kuphuka kweembhesi endleleni, kuriyada kweembhesi zingafiki ngesikhathi namkha ngakesinye isikhathi zingafika iimbhesezo. Lokhu kwenza abatjhayeli bona bathinteke khulu, njengombana ngakwesinye isikhathi kubenza ukuthi kufanele bafune ezinye iinthuthi nenge ibhesi ingakafiki.

Abatjhayeli bamateksi kufanele babhadeliswe ihlawulo nenge batholakala balayitjhe ngokweqileko namkha balayitjhe isibalo sabantu esingaphezu kwalesi ababekele sona. Kufuze bahlawulise imali, lokho kuzobenza bona bangasaphinde bakwenze lokho.

Okuhlukumeza khulu ngokukhamba ngesithuthi somphakathi namkha ibhesi kukuthi ngakesinye isikhathi ifika ngemva kwesikhathi nakwamanye amalanga igcwala khulu ngokudlulileko. Kanti lokho kwenza ukuthi nawufika ngaphakathi kwebhesi ujame ngeenyawo lokho kuba sitjhijilo khulu njengombana nawukhwela isithuthi somphakathi ngamalanga umzimba uyadinwa.

Okumbi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukuthi ibanga ithuli. Nelingabangela isifuba namkha ukugula okufana nokugula kwama-sinus namkha ukuvaleka ube ne-asthma. Kanti lokho kuthinta kumbi ipilo yabakhweli abakhwela isithuthi sebhesi.

Kusiza khulu ukwenzela iimbhesi umzila wazo zizodwa edorobheni njengombana lokho kukhandela isiminyaminya seenkoloyi nokuthi abatjhayeli beenkoloyi ezincani bakhambe eemzileni ekungasiyo yabo. Lokho kungezelela nevikeleko labakhweli bebhesi njengombana nenge ibhesi ikhamba emzileni munye lokho kuphungula iingozi ezenzekako endleleni.

Nangiphathekileko ngikhamba ngebhesi ekhamba ibanga elide. Engikwenzako kubawa umtjhayeli webhesi ukuthi nakadlula egaraji angene phakathi atjhaphulule woke umkhweli ongaphakathi ukuthi atjhinge endlwaneni yokuzithuma nenge kunefuneka yokuthi benze njalo.

Zinengi iinzathu ezenza ukuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi. Kanti hlangana nezinye iinzathu kukuthi kubiza khulu kwentengo yeembaseli nokutjhugutjhuluka komnotho owenza ukuthi izinto zibize khulu.

Inengi labantu ebakhetha ukuzitjhayelela iinkoloyi zabo kubalekela ukukhwela iinthuthi zomphakathi. Njengombana isithuthi somphakathi sikhamba emzileni loyo esibekelwe wona. Kanti sikhamba sijame ngakesinye isikhathi. Kanti nawukhamba ngeteksi namkha ibhesi kunefuneka yokuthi ulinde isikhathi esithileko ngaphambi kokuthi ibhesi leyo ikhambe.

Intengo yeembaseli wathinta khulu amahlelo wokukhamba njengombana nenge intengo yeembaseli ibiza khulu. Lokho kubangela ukuthi imali ebhadelwa bakhweli nabakhwela ibhesi ikhutjhulwe.

Kubathinta kumbi khulu abatjhayeli beenkoloyi nakukhuphuka iintengo yeembaseli njengombana lokho kwenza ukuthi babhadele khudlwana nabathola iimbaseli. Kanti lokho kukhinyabeza kumbi imisebenzi yabantu njengombana ipahla enengi ithuthwa ngeenkoloyi.

Kuqakathekile ukuthi urhulumende alawule intengo yeembaseli njengombana lokho kuzokusiza abatjhayeli beenkoloyi nokukhandela ukukhutjhulwa ubutjhilweni kwemali ebhadelisa abakhweli nabakhamba ngeenthuthi zomphakathi.

Yinengi inzuzo yabatjhayeli abakhamba ngeenkoloyi zabo ezincani ezizijameleko njengombana lokho kubanikela ikululeko yokuthi batjhinge la abafuna khona ngesikhathi abafuna ngaso.

Ukuba nekoloyi kuthinta isabelo seemali namkha ukwethula kwesabelo seemali njengombana na nakumenyezelwa amatjhuguluko wokukhuphulwa komthelo namkha wokukhutjhulwa kwentengo yeembaseli lokho kuthinta abatjhayeli abakhamba ngeenkoloyi ezincani.

Abantu bangawonga intengo yeembaseli ngokuthi bakhambe ngeenthuthi zomphakathi. Njengombana lokho kusiza ukuthi bangabhadeli imali enengi nabatjhinga emisebenzini. Kanti ngesikhathi bakhetha ukukhamba ngeenkoloyi zabo lokho kubenza ukuthi babhadele khudlwana nabathela iimbaseli.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla ngeendlela ezihlukeneko indlela yinye kukuthi ngesikhathi intengo yeembaseli nayikhuphukako nokudla nakho kuyakhutjhulwa njengombana ipahla namkha ukudla kuthuthwa ngeenkoloyi namkha amatrogo. Kanti ngesikhathi intengo yeembaseli iyehla lokho kwenza nokuthi intengo yokudla nayo ingabizi khulu.

Kuyinto ehle ukuthi abafundi bakhambe ngeenkoloyi ezizijameleko njengombana lokho kuyabasiza ukuthi bajayele ukutjhayela kodwana kuqakathekile ukuthi umphakathi usebenzise iinthuthi zomphakathi njengombana lokho kuphungula isiminyaminya endleleni kunye neengozi ezingenzeka endleleni.